Mhlobo wam, ndicinga ukuba uhlale phantsi ubale amatyala wakho. Kwaye ubale indlela ozawubhatala ngayo. Into endicebisa kuyo mna kukuba uthathe ityala elincinci elo tyala ukuze uzokwazi ulibhatala ngexesha, kwaye uzokwazi uthi xa ulibhatala kube khona imali eshiyekayo for izidingo zakho.

Ukunciphisa amatyala angabalulekanga ndingacebisa ukuba umntu angathengi ngetyala ukuze angabinawo amatyala azomenzela ubunzima nobungozi okanye xa ikhona into ayidingayo ayileyibhaye.

Molweni, ndonwabe kakhulu ukuninceda kule nkqubo yokuqala yokuthenga kwenu indlu. Yintoni idiphozithi? Idiphozithi yimali eniyihlawulayo phambi kokuba nifumane imalimboleko epheleleyo. Le mali sisigxina esibonisa ukuzibophelela kwenu kwenu kumthengisi. Kutheni le nto ibalulekile? Iphucula amathuba olwamkelo lwesicelo. Xa kubonisa ukuba niyakwazi ukuqhuba kwangaphambili ngokubeka idiphozithi ibhanki yona iyabona ukuba niphathe kakuhle imali. Oko kunenza ninconywe ngakumbi njengabafaka iziselo abathembekileyo.

Andiqondanga ukuba idiphozithi yokuqala iyafuneka.

Iindlela ezisetyenziswayo ukuze ufumane imali yakho yegranti ngokukhawulezileyo kukuba uyakwazi ukuyikhupha nakweyiphi na ibhanki othe ufuna uyikhupha kuyo, okanye uyakwazi ukuthenga ngekhadi lakho lebhanki okanye ucele u-cash back kwithili othenga kuyo.

Eli qonga lisetyenziswa ngendlela yokuba abantu abonokuthumela bamkele okanye bagcine imali besebenzisa iifowuni zabo ngaphandle kwemida yelizwe abakuyo. Oku kuthetha ukuba ungathumela imali kumntu kwelinye ilizwe usebenzisa ifowuni yakho kuphela ngaphandle kokuba uya ebhankini okanye usebenzise imali yesikwere.

Iinkampani ezifuna imali ngaphambili ziyathanda ukuba ziinkampani zezomgunyathi kuba ayikho ikhampani onofaka kuyo imali kanye ufumane amawaka eerandi ubomi bakho bonke. Ziinkampani ezo ezithi zithathe ixeshana elifutshane zibe sezicima pam njengomlilo wamaphepha. Azifunekanga ezo khampani kuba zimka neemali zabantu. Ungaqala ufake imali okokuqala ziphinde ziyifune okwesibini njalo njalo ukuze bamke nemali yakho.

Ewe, ndicinga ukuba imalimboleko yasebhankini inemiqathango eminintsi. Kutheni ndisitsho? Abantu abaninzi abasayi ebhankini babhenela koomatshonisa kuba besithi ebhankini bafuna izinto ezininzi kwaye bafuna izinto abangenazo kwaye ibhanki ithatha uluhlu lwabantu, ikhona uluhlu lwabantu engabathathiyo.

Iinshorensi yokungcwaba yam ifaka abantu abayoma kwamashumi amabini anesihlanu. Leyo into ethi bonke aba bantu baphantsi kwam kwaye bonke aba bantu ndiyabakhethela ukuba bazawufumana malini xa kwathe kwenzeka ingxaki. Kwaye i-inshorensi yam okanye umngcwabo wosapho uzofumana ibhokisi i-airtime yokuthi kufowunwe ukutya kanye nezinye endingazibandakanyanga.

Ewe, kubalulekile ukuba indlu ijonge kweliphi icala ngezizathu ezithile kodwa ndiza kubandakanya esinye. Into eyenza ukuba ndithi kubalulekile ukuba indlu ijonge ngaphi siye, ndiye ndijonge na ukuba imvula ziza ngaphi. Kubalulekile uba imvula zingazi ngaphambili okanye indawo eme kuyo ukuba yindawo enjani.